Ditlhwatlhwa tse kwa godimo tsa data di ama go tlhoka tiro ka gonne batho ba le bantsi ba palelwa ke go reka data, mme dipampiri tsa go batla batho ba go dira di tlhagisiwa thata mo Facebook-u, inthanete mme batho ba le bantsi ba palelwa ke go di fitlhelela ka ga ntlha ya botlhoka madi a go reka data.

Ke dirisa data ya baithuti ya MTN ke sixty rand a e tsaya sebaka sa beke, mme ke e tlhopile ka gonne ke yona e be e rekega tse dingwe tse di kwa godimo ka madi.

Ke rekile data ya two hundred and seventy rand mme e tsere sebaka sa kgwedi, fa motho a reka data o tshwanetse go lebelela gore e tlo sebaka se se le gore di gigabyte e tsa teng ke tse .

Ke data ya thirty one gig, mme nka e dirisa kgwedi e yotlhe nka rata gore e ka tsena fa kgwedi e simolola.

Fa o dirisa mafaratlhatlha a fifty one G o kgona go kry-a network-e bonolo, mme batho ba kgona go go kry-a mo founung nako le nako ka ntlha ya gore o tla be o sa sokodise ke network.

O reka airtime e be o e tsenya mo mogaleng, e be o tlhoka dinomoro tsa go reka data jaaka bo star one two three hash, e be o tlhopha data e wena o e ratang e o bona o e tle go tsaya sebaka se o se batlang.

Fa data ya ka e ka fela ka nka reka e nngwe, mme nka netefatsa gore data ya ka e bolokegile ka go phela ke timile data ke e fela fa ke batla go e dirisa.

Nna ke reka mowa ke e fetola ko data-teng, o ka boloka madi thata ka gonne ga o reka data o e reka o sa reka moya e ya tura thata.

Re, nka kgona go aroganya le ena e ke na leng yona, ka go tlhopa go aroganya data le tsala ya me, ka go tlhopha di star one two three hash, go na le mo o kgonang go tlhopha gore o kgone go aroganya data le motho o mongwe.

Go ka nna le thulaganyo tse dintsi tse di sa lekanyediwang unlimited, ka gonne batho ba nako e ntsi mo inthaneteng, mme ditlhwatlhwa di ka nna tsa fokotsega ba tla amogelwa ka go nna le ditlhopho tse dintsi.

Ee, gore ba kgone go tsena di inthanete fa ba batla tshedimosetso ka sengwe kgotsa fa ba batla kitso ka sengwe.

E ama dithuto tse di kgolwane ka gonne baithuti a ba sa kgona go ithuta ka gonne ba e tshepile go dirisa ga AI.

Go dirisa mogala go bolela le balosika le ditsala, go le gantsi ga re sa kry-a nako ya go etela ditsala le balosika ka gonne re bolela le bona ka mogala le go dirisa gwa di-AI, ga re sa kgona go nna le tsebo le go ithuta ka gonne re tshepileng gore AI e tla re arabela.

Thekenoloji e ya gola ka gonne e dira botshelo bo botoka thata, mme botlhale jwa maitirelo ke gore o kgone go nna le kitso ya sengwe le sengwe.